Imida yesixhobo kwiinkonzo zokusasaza likrele elintlangothi mbini. Ngakolunye uhlangothi benza ingqiqo kwiimbono yezoshishino. Amaqonga okusasaza kufuneka alawule i-bandwidth athintele ukwabelana ngeakhawunti ngaphaya kwendlu kwaye akhuthaze ukubhaliselwa okungaphezulu kwengeniso eyongezelelweyo. Ngaphandle kwemida abantu banokwabelana ngeakhawunti enye kunye nabahlobo abaninzi kunye namalungu osapho. Inokunciphisa inzuzo yenkonzo kwaye inokuqhuba iindleko zabo bonke abasebenzisi.

Amaqonga endaba ezentlalo aguqule ngokungathandabuzekiyo unxibelelwano oluphathwayo, luyenza ikhawuleze kwaye isebenze. Nangona kunjalo beza nemibandela emininzi efana neenkxalabo zabucala. Amaqonga amaninzi aqokelela inani elikhulu ledatha yomsebenzisi ngamanye amaxesha ngaphandle kwemvume ecacileyo. Ukophulwa kwedatha kunye nowabelana okungagunyaziswanga kulwazi lomntu kuxhaphakile.

Xa ndisiva nge-cloud computing ndiye ndacinga ngokukhawuleza ukufikelela kwiimfuno zezixhobo zekhompyutha kwi-intanethi. Imalunga nokugcinga idatha, usetyenziso olusebenzayo kunye nokuxhasa amandla ekhompyutha ngaphandle kokuxhomekeka kwi-hardware yendawo. Iinkonzo ezifana ne-AWS, i-cloud computing kunye neAzure zifika engqondweni kunye ne-concept ezinjengee-scalability, visualization kunye ne-serverless computing.

Uukuba usetyenziso lweenkonzo yostrimisho alusixhase isixhobo sakho ungazama iindlela ezininzi zokujonga umxholo ezifana nosebenzisa iwebhu bhrawuza. Ukuba usetyenziso alufumaneki kodwa inkonzo inenguqulelo yewebhu, zama ukufikelela kuyo ngesikhangeli sesixhobo. Ezinye iitivi ezihlakaniphileyo kunye neetafile zivumela ukusasazwa ngeebrawuza ezifana neChrome, Firefox okanye Edge.

Ukuba bendingumtwana wesikolo ohlala elokishini bendiya kuziva ndinombulelo ongazenzisiyo ngeW-Fi yasekhaya yasimahla. Ingandinceda kakhulu kumsebenzi wesikolo, ngakumbi uphando kunye nezabelo zeintanethi. Andiyi kuchitha imali eninzi kwidatha, ngaphezu koko ndingabukela iividiyo ezifundisayo, ndifake izicelo zokufunda kwaye ndifunde nezakhono ezitsha ezinjengeekhowudingi okanye i-graphic design.

Mama, ndiyaqonda ukuba ii-smartphones zibonakala ngathi zezabantwana abancinci kuphela. Kodwa kukho izizathu ezininzi zokuba abantwana banamhlanje kunye nabantu abadala bakhethe zona. Okokuqala, ii-smartphones zenza izinto zibe lula kakhulu. Badibanisa ifowuni, ikhompyutha, ikhamera, isidlali somculo kunye nezinye izixhobo ezininzi kwisixhobo esinye. Esikhundleni sokuthwala iigajethi ezahlukeneyo yonke into ilungile epokothweni yakho.

Uthungelwano lweWi-Fi kawonkewonke alusoloko luseyifu nto leyo ebenza babe semngciphekweni abasebenzisi beWi-Fi kuba kubakho ubiwo lwedatha. Abantu abaneenjongo ezikhohlakeleyo abafana nabaphulimthetho beintanethi abafuna ukuxhaphaza obubuthakathaka, banokusebenzisa kakubi iWi-Fi yoluntu. Ufikelelo lunokuthintelwa kuphela kubantu abaneembali eqinisekisiweyo yolwaphulomthetho lwesayibha okanye ubusela bezazisi. Ngokunciphisa ukufikelela kwabantu abanjalo imingcipheko kwabanye abasebenzisi .

Ii-smartphones ziluncedo kakhulu kwaye zenza uhlale usexesheni ngeziganeko zangoku. Uninzi lwabantu luneefowuni zabo ngalo lonke ixesha. Zivumela ukufikelela ngokulula kweendaba ezivela kumaqonga ohlukeneyo afana ne-social media, usetyenziso lweendaba okanye iwebhusayithi. Izaziso ezikhawulezayo okanye nohlaziyo lwexesha lokwenyani lokwagcina abasebenzi sebenolwazi malunga neendaba ezilungileyo njengoko zisenzeka.